Mina ndzi nga ndzi nga tsakela ku vona ku ku tlangiwa bolo ya milenge, bolo ya mavoko, khadi na long jump. Hikuva leswi swi endla leswaku vana va va va ti kombisa vuswikoti bya vona eka mitlangu leyi. Naswona vana vo tala va na vuswikoti eka mitlangu leyi.

Ndzi nga n'wi vutisa leswaku, nkarhi wa yena na ndyangu wa yena wu kuma njhani? Na leswaku ku ku ze a fikelela laha a nga kuma a teke hi khamphani leyikulu ya bolo u swi endlise ku yini? Na leswaku entirhweni wa yena, loko va endla swo swa vutiolori, va va va va dyile or-o kumbe va va va endlise ku yini? Na leswaku u titwa njhani tanihi mutlangi wa bolo loyi a tivekaka swinene?

I ku tinyiketela ka vona. Va tinyiketerile swinene xipano lexi xa Springbok-o. Naswona hambi vo va va kha va nga winangi, a va ti tsheketeli, va ti nyiketerile swinene eka xipano lexi, eka ntlangu lowu.

I ku endla leswaku va va ni vutivi leswaku mitlangu yo karhi yi tlangisiwa ku yini. Na leswaku va va va na xikongomelo xa ntlangu. Na ku nyanyula vanhu lavakulu ni vana.

A ndzi ta va a ndzi ta va ndzi a ndzi ta khunguvanyekisa emoyeni hikuva mina a ku ta va ku ri mutlangi wa mina wa mampela wa bolo, naswona a swi ta ndzi vavisa swinene. A ni ta hlundzuka, hikuva xipano a ni vona a ndzi ta vona xipano xi nga ri nchumu handleni ka yena.

A ndzi ta n'wi vutisa leswaku u titwa njhani tanihi mutlangi wa bolo wo tiveka? Naswona i i ncini xi nga n'wi xi nga n'wi ndhudhuzela a ze a fika lahaya a nga kona namuntlha? Naswona xin'wanyana i ku i ku va ya nkarhi muni ku ya tiolola? Naswona u titwa njhani loko e team ya yena yi nga winangi?

Ndzi ta tsakela ku vona e bolo ya mavoko, ni bolo ya milenge, ni mphikizano, xin'wana i debate. Xin'wana hi swi vitana debate. Ni nga tsakela ku swi vona endhawini ya ka hina. Na gholufu.

Ku rhanga a tsutsuma a jika na girawundi, a tlhela a endla leswaku a ti a ti a ti lulamisa hi ku tsutsumatsutsuma, a jikajika egirawundini.

A ku ri hi ku hi tlange bolo ya mavoko swin'we, ivi hi vona leswaku hi na mahanyelo mo yelana. Ivi hi dlhina hi va hi ri tichomi. Ndzi titwe ndzi ndzi endle munhu wo fana na sesi ka mina.

Ndzi tsakela bolo ya milenge, hikuva mina na mina ndzi kule ndzi kha ndzi navela ku va mutlangi wa bolo ya milenge. Naswona ndzi vona yi ri na yi ni nyanyula swinene.

Ku ta va mutlangi wa wa ntlangu wa ragibi. Hikuva ku ta va ku ri Siya Kolisi. Hikuva u ndzi hlohletela leswaku ndzi va na mina eka siku rin'wanyani, ndzi va ndzi kha ndzi tlanga ragibi. Naswona i i i ndzi tsakisa hikuva i munhu wo sungula wa ntima, wo tlangela bolo ya ragibi.

Yi pfuna hikuva minkarhi yo tala u va u ri ku u u heta u ri karhi u tlanga mitlangu leyi wena u yi tsakelaka. Naswona leswi swi endla leswaku ku nga vi na na vugevenga etikweni hikuva vanhu vo tala va nkarhi wa vona va va wu heta va ri ku tlangeni ka mitlangu yo karhi leyi vona va yi tsakelaka.

Vatlangi va bolo ya mavoko va nga endla leswaku va famba va ya vhakela matikoxikaya kumbe ku endzela ematikoxikaya, va fika va va hlohletela leswi swa ku va tlanga bolo. Naswona va va byela leswaku swi na nkoka njhani kumbe swi tsakisa njhani ku tlanga bolo ya mavoko. Leswi swi ta endla leswaku vana vo tala, va va na ku navela ka ku tlanga bolo ya mavoko.

Ndzi nga n'wi byela hi leswi wo tsakisaka xiswona, na leswi hi hi wu tlangisaka xiswona, na leswi hi tsakaka leswi loko hi va hi kha hi tlangisa xiswona. Ndzi nga n'wi byela hi ndlela liya yo, a tsaka a navela ku ku ku ku ku ku ku tlanga.

A ndzi ta byela vatswari leswaku vana va xikolo va fanele va tlanga mitlangu yo karhi. Hikuva eka tidyondzo ta LO or-o life orientation, swi na nkoka swinene ku va n'wana a tiva tidyondzo. Naswona yi va nyiketa .

Mfumo wu endla wu va tlangisa na na swipano swin'wanyana leswaku va hlohletela kumbe va titwa va ri vanhu exikarhi ka van'wana vanhu.

I ku ndzi vona leswaku va tirha njhani naswona tindzimi ta vona a ti fani. Leswi swi ta ni endla leswaku ndzi dyondza swo tala hi tindzimi ta le matikomambe Or kumbe tindzimi tin'wana.

Hikuva hikuva bolo ya ya ya khapu ya misava.

Mina ndzi rhandza e ntlangu wa bolo ya milenge, hikuva wu ndzi endla leswaku ndzi tsaka swinene loko ni ri karhi ni wu vona. Naswona wu ndzi endla leswaku ndzi navela ku wu tlanga swinene.

Yi pfuna leswaku vanhu va kota ku twisisa mindhavuko ya vanhu, ni tindzimi ta vanhu na leswi vanhu va endlisaka xiswona hi mindhavuko ta vona.

Mfumo wu nga ya hlohletela vantshwa leswaku va va va nghenelela mitlangu yo hambanahambana.

Vurhangeri i ku endla leswaku ntlawa wolowo wu va wu ri kahle wu va wu ri eka ndhawu ya kahle naswona mina ndzi tiva varhangeri va bolo va mitlawa ya Kaizer Chiefs na Pirate laha va rhangelaka vatlangi leswaku va fanele va endlisa ku yini va tlhela va va byela na leswaku va fanele va tlangisa ku yini.

Ina ya pfuna hikuva yi endla leswaku va kota ku yima emahlweni ka vanhu van'wanyana va endla swo karhi leswi swi endla leswaku na yena munhu a va ni ku ni tshemba na yena hi yexe a va ni ku tshemba hi vuyena bya yena na ku kombisa leswaku va na tinyiko.

Ina yi pfuna hikuva u dyondza swilo swo hambanahambana u tlhela u dyondza na tindzimi to hambanahambana loko u ri kwale emitlangwini ya kona u tlhela u dyondza na swintu swa vona swo hambanahambana na tindzimi ta kona.

Ta endla leswaku hi hi tiva matiko ma le handle na ku tiva tindzimi ta vona na leswaku vona va hanya njhani matikweni ma le handle.

Mitlangu yi kota leswaku yi ku u tshwa nyana emirini kumbe ku ehlisa miri wa wena hikuva u va u kha u tsutsumatsutsuma u va u kha u ti olola u endla vutiolori loko u ri karhi u kha u tlanga mitlangu yo karhi leswi swi endla leswaku munhu wo nyuhela ku tlula mpimo a va a ehla nyana.

Ina ndzi vona yi ri kahle hikuva ku na michini hinkwayo ya vutiolori leyi munhu un'wana na un'wana a yi lavaka yi tlhela yi va yi anamile swinene ku ringanela munhu un'wana na un'wana.

Ina swa pfuna hikuva vanhu va le matiko ma le handle van'wani va va ri kwala etikweni ra hina leswi swi endla leswaku ku va ni ku twanana ka tindzimu na matiko ka hi ku hambanahambana ka wona.

U fane a navetisa bindzu ra yena eka ti-social media hinkwato a tlhela a endla maphepha a famba a veka veka lomu ku nga tala vanhu tanihi le timolweni eswikolweni.

Byi pfuna leswaku vana va kota ku ku tiva mitlangu yo hi ku hambanahambana ka yona na nkoka wa yona na ku tiva leswaku loko va ri varhangerile swi ku lava yini na yini swi tlhela swi endla leswaku va kota ku tiva tindzimi ta vanhu van'wanyana na ku tiva mitlangu yo hambanahambana.

Vanhu va fanele va tirhisa metse va tlhela va tirhisa va tlhela va tirhisa swiambalo swo fanela loko va endlela emakaya.

Leswi swi endla leswaku va va kota ku vona tinyiko ta vana eswikolweni swi tlhela swi endla leswaku xikolo xi ya ehenhla hi ku tiva ku tlanga bolo ya milenge naswona swi endla leswaku vana va kota ku teka hi mitlangu leyikulu.

Leswi endla leswaku miganga leyi yi tiveka hi ku hi ku kumbe yi duma hi ku tlangisa bolo or mitlangu.

Swi endla leswaku va va na rihanyo lerinene naswona swi va endla leswaku va fambela kule na swidzidziharisi naswona swi endla leswaku va va na rihanyo ro leha hikuva va va va va va ri karhi va tiolola loko va ri karhi va tlanga mitlangu yo karhi.

U n'wi vona hi ku va a nga chavi ku yima a vulavula emahlweni ka vanhu u n'wi vona hi maendlelo ma ya na ma swilo

Ya aka hi ku tlanga swin'we bolo va tlangela ku wina cup van'wanyana va va va ri karhi va ta etikweni ra hina kumbe tiko ra hina ri ya eka vona leswi swi endla leswaku ku va na vuxaka exikarhi ka hina hikuva ku va ku ri na ku dyondza ka swilo swo tala.

Ndzi dyondze leswaku loko munhu a hoxile a ti dyondzisi ku kombela ku rivaleriwa naswona laha emisaveni xin'wana na xin'wana xi endleka hi xikongomelo xo karhi siku rin'wana ndzi tshame ndzi lahla mali ya ya ya grocery leyi laha kaya a va ni nyikete yona ni fika ni kombela ku rivaleriwa eka mutswari wa mina.

Vanhu va nga va nga kuma tinghozi ta ku nkarhi wun'wanyani va tekeriwa mali etibangini ta vona hi ku tlanga ti-game ta ka inthanete hikuva va va va tirhise makhadi ma vona eka ti-game leti to karhi.

E-e mina a ndzi nge pfumeli hikuva ya masikwini lama hi hanyaka ka wona ku na vunghozi nkarhi wun'wanyana mina ndzi nga ku n'wana wa mina u phephile kasi u yele eku vhiyiweni a vhela a nga ha vuyi, mina ndzi nga ka ndzi nga pfumeli hikuva a hlangana na vanghana vo kha a nga va tivi swa antswa a va a kha a tivana na vona hikuva sweswo u ta va a phephile kambe ku hlangana na vanhu vo ka a nga va tivi a swi phephanga swi na nghozi swinene.

Ndzi nga endla leswaku n'wana wa mina ndzi nga endla leswaku ndzi tshama ndzi langutile foni ya n'wana wa mina naswona ndzi n'wi endlela leswaku a tlanga ti-game ta njhani to ringana malembe ma yena hikuva leswi swi ta endla leswaku ndzi tiyisisa leswaku u phephile leswi naswona ku languta foni ya yena hi minkarhi hinkwayo ni languta leswaku u u tlanga ti-game ta njhani swi ta endla leswaku na mina ndzi tiyisisa leswaku na yena u phephile.

Mina ndzi nga n'wi byela leswaku tinqingho ta le nyongeni kumbe khompyuta yi onha matihlo kumbe yi vavisa matihlo loko se a ya kula a nge he koti ku vona kahle hikuva rivoni ra le fonini na ra le ka khompyuta ri ta va ri n'wi nghenile swinene ematihlweni naswona va fane va va pimeriwa nkarhi hikuva va va fanele va endla mintirho yin'wanyana ya le kaya kumbe va endla mintirho ya xikolo ya vona va dyondza swin'wanyana hayi ku tlanga mitlangu ntsena.

Mintoloveto leyi a ya ha ri kona hikuva vakokwana wa hina vo tala va hi siyile naswona vana va ximanjhemanjhe a va ha tshami emindzilweni kambe va tirha swo orha tihitara na ku tlhavetela tiqingho ntsena a va ha yingiseli switori swa khale.

Hikuva vakokwana wa hina a va ha ri kona emisaveni naswona vana va masiku lama va onhile ngopfu hi thekinoloji leyi nga kona leswi swi endla leswaku va nga ha va nga ha tshembeli ka swilo swa xikhale.

Va nga tlanga xitumbelelana va tlhela va tlanga ncuva va tlanga tingheto na ku tlanga khadi hi yona mitlangu leyi va nga ta tlanga swin'we kumbe makhadzi ina.

Ina swi endla vunghana hikuva va va va ri karhi va phikizana na na swipano swin'wanyana leswi swi endla na leswaku va kota ku dyondza laha va nga hoxa kona naswona leswi swi endla leswaku va kota ku dyondza hi mitlangu yo karhi yo hambanahambana.

Snake and ladder, game yo tlanga hi dayizi ya nyoka leyi endlaka leswaku muti hinkwawo wu tlanga a yi na ntanga hinkwenu ma tlanga naswona yi nyanyula swinene tanihi muti mi ta tlanga mi tlhela mi tsaka game leyi ya tsakisa swinene loko u hi u mita hi nyoka u tlhelela endzhaku snake and ladder ntlangu wa nyoka lowu nyanyulaka swinene, wa tlanga na vanghana exikolweni kumbe loko xikolo xi humile wa tlanga na ndyangu wa wena loko mi ri eka eka ti-weekend-e kumbe hi Muqgivela kumbe loko mi hetile ku tirha.

Va vana va vanhwanyana va ta tlanga bolo ya mavoko na vatswari va vona kumbe va tlanga xikhago swo paketela switina va ri karhi va vhikavhika loko bolo yi ta kasi vana va xinuna kumbe vafana va ta tlanga bolo ya milenge laha ku nga na rivala ro pfuleka va vekela switina na va va va endla tipala ta vona leswaku va kota ku kora kona kona leti bolo yi ta tlanga hi vana hi vana va va va va xinuna lavatsongo ni vavanuna kumbe vatswari va vona lavakulu.